Ngike ngahlala isikhathi eside ngingenalo idatha. Ngoba uma ngabe ungenalo idatha, awukwazi ukuxhumana nezinhlelo eziningi ngoba izinhlelo sezasebenzisa idatha manje. Kanti futhi, ukubiza kwedatha, seliphezulu kakhulu manje inani, akusafani nakuqala. Kuqala wawukwazi ukuthi uma unedatha elingu-one gig, uyakwazi ukuthi wenze izinto eziningi. Kanti manje idatha seliyashesha, selihamba mawala, selihamba masisha kunakuqala.

Ngake ngaphelela yidatha ngibhizi ngikhona uhlelo engangingene kulona olisebenzisa idatha. Ngenhlanhla enkulu, ngakwazi ukukweleta kwaba kwazi ukungikweletela idatha, ngakwazi ukuqhubeka nokusebenzisa idatha, nokungena, nokusebenzisa uhlelo lolu engangikulona.

Idatha liya-expire. Eyi, kuba buhlungu khona, ngoba kwesinye isikhathi kusuke ungalindele, usukhohliwe ukuthi konje idatha obufakelwe lona, kumele lithathe izinsuku ezingaki. Ubone ngoba usubona nge, ngomlayezo usukutshela ukuthi idatha lakho alisekho. Lapho utholukuthi kunesidingo okumele ulisebenzisele khona idatha. Uthole ukuthi sekunemlayezo osukutshelili ukuthi seli-expire-yile. Eyi, kuba nzima kakhulu.

Uma ngingathola idatha elingenamkhawulo, izinto engingalisebenzisela kuzo, kungafuneke okokuqala, ngibuke isimo sami sempilo. Uma ngingasebenzi, kungamele ngingene kulama, kulezinhlelo zokufunisana umsebenzi, ngizame ukufaka izicelo zomsebenzi. Bese ngisetha kahle ifoni yami, ngiyisetha lapha, lapho okuthiwa khona, ukongiwa kwedatha, phecelezi i-data saver. Ngiyibeke khona ukuze idatha lami ngizokwazi ukuthi ngilisebenzisa ngendlela okuyiyona, futhi uma ngilisebenzisa, ngilisebenzisela entweni ezonginika inzuzo ngelinye ilanga.

Uma ngidinga ukuthenga idatha, ngiyaye kuqala, ngithenge i-airtime. Uma emva kwalokho, bese ngingena kuwo izinhlelo zokuthenga. Bese ngikhetha uhlelo, lolu lwethu lwasedolobheni la ngakithi, yilapho khona abazongivezela khona imtitilizo engamanani aphansi edatha. Bese ngikhetha khona. Bese ngithenga lelo datha engisuke ngilifuna.

Kwake kwenzeka ngahlala isonto lonke ngingenalo idatha. Umthelela walokho kuwukuthi ngangingasakwazi ukuxhumana nabantu abaningi, ngingasakwazi nokubona izinhlelo eziqhubekayo, nokusizakala kwezinye zezinto, njengoba ngikwazile ukuthi ngisizakale la kwa-TalkTag. Ngangingeke ngize ngikwazi uma idatha ngingenalo. Kuba kanzima kakhulu, akuphileke ngaphandle kwedatha, ngoba impilo yamanje iba lula. uma unedatha, uyakwazi ukuthi uxhumane nezinhlelo eziningi, ukwazi ukusizakala.

Izinyathelo engake ngazithatha ngibona idatha lami liphela ngokushesha. Ngaqale ngabheka lapha kwifoni yami, kuma-settings, ukuthi alukho yini uhlelo olukhona kwifoni yami. Ngithe uma ngithi ngiyabheka, ngathola ukuthi kunohlelo olukhona olapho okubhalwe khona ukuthi, ukongiwa kwedatha, phecelezi i-data saver. Ngase ngivula yona, yaba on, noma ngavula yona, yasebenza. Lase idatha lami lihamba kahle, ngendlela ejwayelekile.

Izinhlelo ezisebenzisa idatha eliningi, ilezi zinhlelo okwazi ukubuka kizo amavidiyo amade. Yizona zinhlelo ezidla kakhulu idatha. Kanti izinhlelo ofunda kuzo imibhalo, azidli kakhulu idatha. Ezidla kakhulu idatha, yilezi obuka kuzo amavidiyo amade, adlala isikhathi eside.

Edla kakhulu idatha, yizo izinhlelo ezokusakaza amavidiyo nomculo. Yizona ezidla kakhulu idatha ngoba uma ulifakile idatha, lidleka kakhulu ezinhlelweni zamavidiyo, kunalezi zinhlelo lapho ofike uthumela khona imilayezo, noma ubhala imilayezo ethile, akulidli idatha eliningi lokho.

Umehluko phakathi kwezinhlelo ezikhokhelwa ngaphambilini, ukuthi uma ukhokhela ngaphambilini kuba nesikali sokuthi lokho osuke ukukhokhelile uma kuphela abakwazi ukuthi uthole okunye, kufuneke uze ukhokhe futhi. Kanti inkontileka, idatha lakhona liyahlala uma isivumelwano kuyinyanga, uyakwazi ukuthi ulisebenzise inyanga yonke kuze kushaye isikhathi sokuthi uhambe uyokhokhela leyo nyanga leyo. Kunomehluko phakathi kwenkontileka nokukhokhela ngaphambili.